Andingevi kamnandi tu kwaphela ngoba xa sephelelwe ngabalandeli kuza kwenzeka njani. Ngoba le nto yonxibelelwano yinto engavuka kusasa kuthiwa ayikho kodwa imfundo yona iyawuhlala ihleli engqondweni yakhe. Loo nto eso sakhono anaso azawube esiyele esikolweni sabe sihleli sihleli isesakhe, akukho mntu unosehlutha. Asifani nakwezi zonxibelelwano ngomso kungavukwa kuthi i-owner ithi iyayidistroya iephu yakhe. So, andingevi kamnandi tu tu tu tu.

Mamela mntwanam, apha emidlalweni kukho amaqembu amabini. La maqembu mabini noko ebengenawuwina omabini ngaxeshanye, kukho elizawuwina kukho elingazuwina . Into efunekayo ngoku kuni kweli lenu nenyuse iikawusi, nizame ukuphanda kwamanye amaqembu into yoba bona yintoni ebasebenzelayo ukuze bawine. Ingaba bazilolonga yonke le mihla? Ingaba bayazila na phambi kokuba kuyokudlalwa umdlalo? Zezo zinto funeka uzazi uzazi uziphande.

Mamela mntanam, apha emdlalweni kubakho amaqela ayi-two. Ebengenawuwina ngaxeshanye, kuyanyanzeleka libe khona eliwinayo libe khona elingawiniyo. Into efuneka niyenzile nina kukwenyusa iikawusi nozama ukuphanda kulaa maqela awinayo into yoba bona benza njani. Ingaba bazilolonga yonke le mihla? Ingaba bayazila phambi kokuba kuyowudlalwa ibhola? Jonga ezo zinto ke nyana.

Ndicinga okokuba nomzali kufuneka into yokuzilolonga kwakhe ibe yinto yemihla ngemihla azokwazi ukuthi emntwaneni ngenye imini, mntwanam, khandikhaphe okanye mntwanam, ndizayokukujoyinela sikwazi uhamba sobabini for sikwazi uhamba sobabini siyokuzilolonga. Ibe yinto eza kwenzeka apha endlini noba uzawuthenga oomatshini bokuzilonga, babaleke ecaleni kwendlela, abe lapha ecaleni kwakhe ngalo lonke ixesha umntwana.

Mntwanam, into ebalulekileyo ngoku ukuze nikwazi ukuyingquba le nto funeka nizame kangangoko ninako nizilolonge rhoqo. Nizilolonga yonke imihla, nizama umqeqeshi wenu abekho phakathi kwenu ngalo lonke ixesha. Nisebenzise ubuxhakaxhaka bale mihla siphila kuyo nifunde ezinye iindlela zokuzilolonga, ezinye iindlela zokuziqinisa khona ukwazi nikwazi ukumela umdlalo lo nijongene nawo.

Umdlali ophume izandla kwezombhoxo nguSiya Kolisi. USiya ngoyena mdlali une-tries ezininzi, ngoyena mdlali ozimiselayo eqongeni, ngoyena mdlali ozibonakalisayo ukuba ukhona. Iyabaleka ingwevu yasekhaya.